Ga ke na inšorense, ka bo ke le mothusi wa maranyane. Mme ke ka se kgone go nna le dipoloko kgotsa ditshwanelo tse di ntseng jalo.

Go botlhokwa thata go nna le peeletso ya nako e telele ya go rola tiro, bogolo jang fa re le ba bokamoso, fa motho a na le peeletso e ntse jalo o ikaela tshireletso ya botshelo jwa gagwe fa a setse a sa kgone o bereka.

akhaonto ya tšheke e tlwaelesegile go ja madi a mantsi go feta akhaonto ya polokelo, mme seno se bakwa ke mofuta wa ditirelo tse di fang le fao dirisiwang ka teng. Ke ka moo moreki ke mo tlhalosetsa gore ditirelo di le dintsi tse ke di fang akhaonto ya tšheke e direlwa gore di dirisiwe gangwe le gape mo matsatsing otlhe, ka jalo e tlwaela go tla le .

Dumelang ke na le kgopolo ya go nna le le gae la me mme ke sa itse gore a go botoka ke reke ntlo kgotsa ke adimee madi go ikagela, nka rata gore o nthuse ka tlhaloso ya ka fa ditshenyegelo, melemo, le dikotsi di farologantshang a teng mo go tse pedi tse. Ke kopa mphe tshedimosetso e e latelang, fa ke reka ntlo o tla bokae fa ke dira kalafi ya setšha? Ke lefa eng ka ntlha ya mortgage go tlhokega eng go kgona go amogelwa.

Go bula akhaonto ya peeletso e ka thusa thata, ba boloka karolo ya madi a stokvel mo akhaontong ya unit trust kgotsa fixed deposit. Dipeelo tse dintseng jalo di ka duela interest e e kwa godimo, ba e bapisiwa le akhaonto ya tšheke. Madi a, a gola mo lobakeng lo lo leele le fetola mokgwa wa go potlakela madi.

batho mo mathateng a magolo a madi, ba adima madi ka yone e ne kwa godimo thata. Ba dira gore mmueledi a ikgole mo o sa . Gantsi ba sena ditokomane kgotsa tumalano e e thalang ka molao ka jalo mmueledi ga ana tshireletso.

Tsaya ya account-o e e nang le tshenyegelo tse di kwa tlase. Kopa banka gore ba go fetolele mo akhaontong ya tšheke e e nang le ditshenyegelo tse di kwa tlase kgotsa option. Akhanto eno e duelela ditumelelo, ditirelo fela fa o dirisa mme e ga e go lefele monthly fee e e kwa godimo fa o sa amogele madi.

Nka dirisa peeletso ya unit trust go boloka madi kgwedi le kgwedi mo di polokelong tse di dirisang mmaraka a . Madi a gola ka interest-e le kgolo ya mebaraka, mme o ka e tsaya mo nakong e telele. E tshwanetse ya bolokwa ngwaga di le tlhano go ya godimo gore e nne le tuelo e nnang le se se tshwanetseng.

Ee, go na le pharologano magareng ga kadimo ya dithuto le kadimo ya botho tseno di farologana ka maikaelelo maemo a kgalemo le dithulaganyo tsa tsone.

Go boloka nako, ga o tlhoke go tsamaya o ya marekelong o ka rekela mo ntlung kgotsa mo ka potlako le bonolo. O kgona go bapisa ka mogala o kgona go bapisa ditlhwatlhwa marekelong a a farologaneng, mme wa kgetha e e botoka. Marekelo a bula nako tsotlhe a sa thibelege le mo bosigong o ka reka se o se batlang.

Dumelang ke kopa go tlhalosa ka karata ya me ya e e robegileng. Fa ke bula akhaonto ke ne ke newa karata eno ntle le tuelo, mme jaanong ke robile ka phoso. Gape ke santse ke sa e dirisa kgotsa ke gaisa madi mo akhaontong. Ka jalo ke ne ke tla kopa gore le lebelele seemo sa me ka a bopelonomi gonne ke bona o le bokete mo seemo sa karata diriswe.